Abantu abaninzi baye bathathe umhlalaphantsi babuyele ezilalini. Zikhona ke izizathu ezibangela oko ngoba ndizawuzichaza mna endicinga uba ziyinene yenyaniso. Iilali zizolile, akho ngxolo, akho xokozelelo kuzo kuthuthuzelekile nje. Ukuhlala kufutshane nosapho lwakho yenye yento emnandi leyo ngoba kaloku iminyaka phambi kokuba ube uhlala phantsi, ubukade usedolophini ukude nosapho lwakho. Ngoko ke ukubuyela ekhaya kuthetha ukubuyela kuluntu olukhuselekileyo apho uziva khona wamkelekile. Iindleko ziphantsi kakhulu akufani nasezidolophini apho yonke into efana nemali funeka uyisebenzisile. Kuyalinywa emakhaya kwenziwa zonke izinto. Amasiko neenkcubeko, umntu kuzuke ekhumbula izithethe zakokwabo nempilo ke yokuthi umzimba ukhe uphumle. Zezona zinto endicinga uba umntu uyoziphumza xa egodukile.

Xa ndinothelekisa ulawulo lobunkokheli bemveli elalikade luxatyisiwe kuzo zonke iilali kwakunye nolawulo lwale mihla, olwemveli okanye olweenkosi yayilelona luhloniphekileyo ngoba kaloku kulapho kwakusaziwa khona uba ubani ngowaloo ndawo. Kodwa lwalunemiphumela ngoba kaloku inkosi zazibahlukumeza abantu kwaye ekuhlukumezeni kwabantu, bekungekho nto ubunofane uyithethe ngoba kaloku wowungafane uphikisane neNkosi. Ulawulo lwale mihla lelooceba. Ukuba ngaba ukuceba awumfuni kule mihla, niyakwazi ukuhlala phantsi noyiloo ndawo nixele izizathu zokuthini ningamfundi. Elwangoku ulawulo lolwamahala, lukhuselekile ngoba kaloku izinto enizifunayo neningazifuniyo niyazixela kwaye nimkhuphe umntu eningamfuniyo. Kudala kwawunyanzeleka ukuba siphathwe ziinkosi noba asithandi.

Ngowona mceli unzima ke lona welobola. Ewe ilobola kudala ibiyinto yokwakha ubuhlobo ikhaya nekhaya kodwa ngoku ilobola yanamhlanje kukukhupha imali enkulu, kujongwe uba ngubani na onemali ngubani ongenamali. Mna kule mihla ndijonga ukuthi abantu abasayenzi ilobola njengohlobo lakudala. Xa kufuneka kufuneke izikhuntyu kodwa wena nomntu, nenkosikazi yakho nisazawukhe nakhe ikhaya, kaloku bekungamelanga ukuba kunjalo. Iyacinezela ilobola eninzi efunwayo ngoba kaloku umntu afune amawaka kodwa zange akhe abe nalo iwaka nexabiso lalo mntana mhlawumbi akakhange afunde. Ndiyayazi uba ayikho ngemfundo, ilobola ingesiko nezithethe kodwa akuthethwa into yokuba mababulawe abantu abalobayo. Enkosi.

Ndiyayazi iingoma ziyintsikelelo. Zisetyenziswa ukwamkela, ukuncoma, ukubulela kunye nokudibana. Mna ke endingarhalela ziculwe eyokuqala yile ithi, vulela amandwendwe, ewe vulela amandwendwe. Mazivulelwe iindwendwe bethuna xa zifikayo. Kuphinde ke mhlawumbi kubulwelwe, apha ekhaya siyabulela, siyabulela. Mazibulelwe iindwendwe ngoba zifikile. Siphinde sithi, siyavuma, umakoti ngowethu. Xa sivuma kaloku wamkelwe umakoti. Ziba ninzi ke, nesingqi sazo. Zininzi iingoma kodwa ibe zingoma ezincomayo ezenza yonke into. Zingabikho maan eziya zithi, umakoti unezandundu, ubhuti yinto ntoni. Andizifuni mna ndifuna nje izinto ezincomayo nezibulelayo.

Ndizawuthetha ke njengenkokheli mhlawumbi yasezilalini. Ndicinga ke kulo mba ubuzwayo xa kubuzwa uba inoba zeziphi iinto ezingayimfunelo. Ndiyarhalela mna ukuba uxwebhu lobunini, laa nto kuthiwa yi-title deed, umntu abe nayo ukubhaliswa kwi-Deeds Office ukuze umhlaba ukhuseleke ngokomthetho. Okwesibini imvume yasemakhaya yaziwe into yoba ibalulekile into yoba iNkosi okanye iNduna kwaziwe amasiko kumhlaba wayo. Umbutho we-CPAA ukuba umhlaba wabelwa ngawo umanyano ulandele umthetho karhulumente. Nawo umthetho karhulumente kaloku kuyanyanzeleka ukhona ngoba ukuze kwaziwe ukuba umhlaba lo ngokabani na. Nokugcina kwamaxwebhu. Xa angagcinwanga amaxwebhu noko nakurhulumente okanye eziofisini apho khona ngoba kaloku bayazi abantu abadala uba bayafumana izinto zabo.